Ke ne ka pagama sefofane ke ya kwa Durban. Ke ne ke tshogile thata efela, ka felletsa ke phuthollogile.

Go bua nnete fela, ga se toro ya me go pagama sefofane ka lebaka la gore go direga dikotsi di le dintsi ka sefofane. O ka latlhelwa ke botshelo ba hao, a ke utlwane le sefofane le e seng.

Ba ya ko dipolekeng tse tshwanang le bo Nigeria, go na le selo ba se bitsa gore ke jet lag. Nako ya rona le ya kwa Nigeria ga di tshwane, mme ke dilo tse tshwantseng o nne o ipaakanyeditse tsona.

Bese di dira gore re seka ra berekisa madi a le mantsi, go ya o na le go dirisa tekisi. Ka ditekisi o dirisa madi a le mantsi e fela dilo tse ke sa di rateng ka go namela dibese ke gore bakgweetsi ga ba naganele batho ba nametseng dibese, ba itsamaela fela le fo ditseleng mme a ba naganele batho ba ba leng mo thoko ga bone, ba ba tsamayang ka dikoloi.

Ga ise ke be le mathata fa ke dirisa karata e botlhale. Karata ya pampiri e kwatisetsa gore ya pula e na mme karata e botlhale e siame yone ebile e bonolo.

Se se dirang hore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke gore fa a khweetsa, a kgweetse sentle mme a naganele batho ba nametseng bese, mme mo maitemogelong a siameng a go ya tirong, ke gore ba tshwanetse gore ba fitlha ka nako gore ba seke ba nna ba tabogile.

Go na le setraeke, batho ba ba yang tirong ga ba khone go fitlha ka ntlha gore ba thibellelwa tsela, mme dibese ga di tsamaye. O fitlhela e le gore o tsere madi a'go a otlhe, wa reka tekete ya khwedi, o palla k ore o fitlhe tirong ka lebaka la gore ga o na madi a go namela, o tshwere fela tekete.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng ka lebaka la ore di nametsa batho ba ba yang ditirong le bana ba dikolo. Fa bese e ka ema ka dinao, nka inamella tekisi, ke tla boa ka bese.

Ga e sa le e ba nna, bese asanka ya ntlogela, ntse ke phela ke le mo nakong.

Go na le ditlhopetso tsa dibese, bapagami ba amega ka ntlha gore bana ba palelwa ko fitlha dikolong, bapagami hape ba palelwa ko fitlha ditirong.

Fa go le yalo ke fa bakgweetsi le babereki ba kwa dibeseng ba le mo seteraekeng, mme go na le mo di emang fo teng, ga di eme fela le fela.

Dibese ga di tshwane le ditekisi madi a ko teng a kwa tlase, tlase, tlase, tlase, mme o khona go baya madi go na le go tsamaya ka ditekisi, tekisi di fetsa madi.

Kaleng sa go tloga go one go fitlha go ten, nka ba fa supa ka ntlha gore k'a khotsofala ka dibese e fela fa bakhweetsi ba dira seteraeke, re le banamedi ra sotlega.

Ke ikutlwa pelo ya ka e le botlhoko ka lebaka la hore ke ne ke khona ho baya madi, ka tekisi ga ke bone sepe se ke se dirisang ka sone, madi a me a felela kwa tekising.

Ee, ke tsela e tlwaelehileng ya ho tsamaya mo lefelong le ke nnang mo go lone, ebile a go makatse.

Ke itse matshwao a batho ba ba tsamayang ka dinao, ke itse letshwao la batho ba ba tsamayang ka dibaesekele, ke itse letshwao la dikgomo.

Tse di ka direhang fa o tsamaya ka maoto go ya kwa tirong, o ka thulwa ke koloi, wa thulwa ke bese kgotsa o ka bolawa.

Dipoelo tsa go nna le baesekele ke gore o ka fitlha ko o yang ka nako, mme yone ga e tshwane le bese le tekisi. Nako nngwe le nngwe fa o batla go tsamaya, o itseela baesekele ya 'go, wa tsamaya. Dikotsi tse di ka tlhahellang, o ka gobala, o ka thula koloi, wa thulwa ke bese, o ka thulwa ke, o ka bolawa.